Ai Tjhe, o jwang ha nthe wena motho? Hobaneng o lahlela lekgapetla lena la banana ka hara taxi o ntso o bona hore mokganni o entse hore dintho di tsamaye hantle mo taxi-ng ebile taxi ya hae wa bona hore e hlwekile jwang ebile wa ithata. Re kopa re ithateng batho ba Modimo, re nkeng dintho, re seka lahlelang fatshe, re nkeng dintho tse re di jang, re lahlele ka ntle.

Ke tlo o nka ke tsamaye ka ona. Ha e bane ho na le dikarata, ke tla sheba hore dikarata tsena ke tsa mang, mme ke tla nka ditshwantsho tsa teng. Ke be ke di kenya di-group-ung tsona tseo tsa moo re dulang teng hore ho tlo thola ha le mongateng. Haebane ho na le mo ke tla founelang teng, ke tla founa ebile ke botse hore mongateng a ka tla a tla di nka dintho tsa hae.

Ba tloha ba lwanela dintho tse ngata, ba lwanela hore batho ba bangata ba palama kae, ba bang ba palama kae hore batho ba rata mang, ho feta mang, le hore o o palamisa batho bao sa tlameleng a palame teng. Di di ngata dintho tse ba ka.

Di-rickshaw ebile le tsona di ngata haholo ebile di lokile haholo hobane ha di palamise batho ba bangata hore batho ba ka be ba lwana le di taxing dia thusa haholo hobane le tsona dia phakise.

Ke tseba di-marshal-e tsa Vooslorus di tshwarana hantle hampe. Le ha o sa tsebe moo o yang. Ba o thusa ebile ba dula ba le teng hore ba o thusa, ba o thuse le ka dintho tse ngata la o na le merwalo e mengata le ha o lahlehile, o ya thuseha. Ke batho ba lokileng haholo ebile ba tsebang le mesebe.

Ke bone hore batho basebetsi ba moo ha ba tsebe ho tshwara batho hantle, ba etsetsa batho le rata ebile ba bua le batho ka tsela e sa nepahalang. Ha ba tsebe ho tshwara batho le ho hang ebile ha ba tsebe hore batho bao ke bona ba patetseng hore ba tle ba tsebe ho thola tjhelete ya bona.

Ke ile ka palama sefofane ke ya Mozambique, ebile ke ile ka ikutlwa ke thabile haholo. Ho ne ho le monate haholo ho palama sefofane e ne le letsatsi laka la pele la ho palama sefofane seo, nka se lebale letsatsi.

Tjhe, nna ha ke motho le bakganni ba taxi, empa ke bona o na o le monyetla o lokileng ebile ba ratang bona ba ka palama hobane nna aai tjhe, ha ke rate ke hlohile feela ditaba tse etsahalang mo ditekesing ebile le dipolao tsa teng di ngata ba bolaya.

Ko wa rata haholo maeto a jwalo, maeto a hore le nna ke tsebe ho phodisa hlooho ya ka hore le nna ke tswe ke bonane le sebaka se ke sa se tlwaelang. Ke bonane le batho ba batjha, ebile ke tsebe le ho ithabisa ebile ke lebale ka mathata a ka.

Hei, ke ikutlwa ke robehile haholo hobane bese ke yona e ke e ratang. Ke lefella ka kgwedi, ke reka tikete tsa kgwedi hore le hara kgwedi ha ke s'na tjhelete. Ditikete tsa ka di di dula di le teng. Ha ke tsebe hore ke tla etsa jwang ee, o tlaba ntho e boima haholo. Ke tla tshwanela hore ke palame ditekesi le ho ya mosebetsing.

Ee, eo ya thusa hobane re tla kgona ho arolelana le tjhelete ya teng. Kaofela ntho re tla tseba ho arolelana. E ka se o etsetse tjhelete e ngata haholo.

Ke bone fela ho sena bothata hobane nthweo e ne le diphoso fela tse nyane, tse ka etsang ke mang kapa mang. Maphela a ratang mo ho nang le dijo, o thola hore ho no ho jewa haholo beseng. Empa hee, le bona ke ile ka ba bitsetsa motho saeteng wa teng hore ba leke ho tlosa hobane ba bang ba ka se ba bontshe ba tla tloha ba ba etse batho ba babe.

Hai tjhe, Ntate eo ha se nnete, hobane rona re lefile ditjhelete tse lekanang ho mpe fela kgutlisa ditjhelete tseo morao ha di kgutlele morao. Motho le motho a nke tjhelete ya hae ka moo di tlileng ka teng hobane re tla bona hore ke mang o sa ntshang tjhelete kapa tjhelete e felletse kae hobane re ka se kgutlele morao, se re le haufi.

Ntate o ska etsa nkare wena ha ona Nkgono kapa Ntate-moholo. Wa ba tseba batho ba ba na le bothata ba maoto ebile ba na le mathata a mangata mmeleng, ba se ba tsofetse ha ba sa kgona ho tsamaya le ho ikwetlisa o tshwana le rona ba leng batle, ba leng batjha. Ntate tlohella batho ba nke nako ya bona o ska nna o tsamaye ka nako. Rona ha re na bothata mo taxing.

Nna haholo ke sebedisa e leng di-Bolt le di-Uber. E ke tlo e tholang pele hobane kaofela di-service tsa teng di lokile ho nna ha ke so bone bothata ka tsona.

Ha ke soka ke palama s'kepe empa kea rata hore le nna ka tsatsi le leng ke ka tsamaya ka sona, ke se bona feela ditshwantshong le di television-eng hore ke ntho e ntle haholo, Ke ka rata le nna nka tsamaya ka sona ka tsatsi le leng.

Bana ba ka, ke kopa ho re le tlohelleng le mo jwetseng motho o le ho re ha ke sa batla ho palama le mpe le mpatleleng tekesi e nngwe hobane e re palamang ha ya loka. Motho o re lata ka nako ya hae ebile ha re late moo tlamehileng a re late teng kapa le mo hlalosetse hore ha re ikutlwe hantle hobane rona re lekile ho bua le ena, empa ha re mamele o re ha se rona ba lefang.

Ee, ke mosebetsi wa bona ka ka bobedi ba le babedi hobane monga tekesi ke ya hae tekesi ebile le ha ho hlaha bothata bo tlo shebana le yena, le yena mokganni, mokganni a ka se kganne ntho e sa tsamaeng ka tsela tlamele a shebe le ntho ae kgannang ho re e tsamaya ka tsela, ke ka moo le ha e senyehile, ke yena o tsebang mathata ao hore e senyehile kae.